Hai, di-stokvel di na le mathata mme di a qabanya. Tlabe di nkile ba nkile tjhelete ya hao mme ba hana ho e kgutlisa. Ke ka hoo ke sa di kenelle nna di-stokvel.

Ha o fihla motjhining wa bankeng, o kenya karete ya hao, mme o kenya password ya hao. Ha o qeta ho kenya password ya hao, o tla sheba mo ngotsweng hore o withdraw-e kapa o ntshe tjhelete ya hao. Ke teng moo o tla kenya

Overdraft facility e na le boleng kapa e na le melemo ya hore na o ka kgona ho sebedisa tjhelete o se na yona kareteng ya hao, empa ha o ba le yona ke moo ba tla hulang kapa ba tla tosang e leng ya bona.

O a tseba re lokela ho ya bula account ya overdraft hobane re hloka tjhelete ka potlako, mme overdraft e sebetsa ka hore na ha o sena tjhelete o kgone ho hula tjhelete, o kgona ho sebedisa tjhelete e leng hore ha ona yona e itseng. Ho tloha moo ha o na le yona o tla kgutla o e patala ka morao, o se o phethile mabaka.

Re teng le kae, mme? Re teng. Mona bankeng ya rona hore o tle o be o bula account kapa o banke le rona, o lokela ho ba le ntlha tse latelang mme ha o sena tsona motho le motho a ke ke a kgona kapa a ke be a bulelwa account mona bankeng ya rona. Ya pele ke hore o be lengola boitsebiso kapa yona ID ya hao, hore re tle re netefatse dintlhakgolo tseo o tla re fa tsona. Ya bobedi, ke bopaki ba tulo moo o dulang teng, e leng proof of residence. Kapa lona lengolo la lekhanselara le tla netefatsa moo o dulang teng le address ya hao ha ho ka hlaha mathata. E nngwe hape kore na o etsa affidavit mane sepoleseng hore na o tle o maponesa a tle a netefatsa hore na ke wena motho eo. Re a leboha, mme. Ntle le tsona ntho tseo ha hona account e tla kgona ho e bulelwa ka maswabi.

Medical Aid ke poloko ya tjhelete clinic-ing tsa private kapa sepetlele sa private. O thusa haholo hobane o thola thuso e hlwahlwa e sa tshwaneng le di clinic-ng kapa dipetlele tsena tsa mmuso. Di-company tse ngata di hutse tjhelete e ngata ho tswa ho medical aid ka nako ya Covid hobane ba ne ba tseba hobane dingaka tsa bona kapa di-dokotela tsa bona di ne di sebetsa haholo mme ha hole jwalo, ba lokela hore le bona ba tle ba ho patalwe tjhelete e ngata haholo. Hobane le moriana le tshebetso, ntho e nngwe le e nngwe e ne patala haholo. E ne sebetsa haholo ka Covid hobane mang le mang o na kula, mang le mang o na hloka thusa. Ke ka hoo batho ba bangata ba ileng ba hulelwa tjhelete e ngata di-medical aid-ng tsa bona, kapa di-company tse ngata di ile tsa hula tjhelete tse ngata hobane le bona ba ne ba sebetsa haholo ho tla hlokomela batho.

Account ke tla re ke moo o ipehelang tjhelete teng, kapa ke moo o ipolokelang tjhelete teng o tla e sebedisa ha mmamorao ha o e hloka. Mme motho e mong le mong account a nang le account o fuwa dinomoro tse itseng, kapa o ikgethela dinomoro tse itseng hore ha a batla ho sebedisa tjhelete ya hae a fane ka tsona kapa a di penye motjhining wa tjhelete. Account ha o e bula, o tla hloka bukana ya boitsebiso, e leng yona pasa kapa ID ya hao. O hloka le bopaki ba tulo e leng yona proof of residence. Haeba o le ka tlasa dilemo tse eighteen, o tla hloka le affidavit e bolelang hore na o sa le monyane dilemong, mme o hloka pasa, o hloka account. Mme ha o ya moo o tla tsamaya le motswadi kapa mohlokomedi wa hao.

Ke nahana ntho ya pele e ka etswang ke di-company tsena ke hore ba hle ba ntshe tjhelete ya mafu kapa tjhelete ya tshebeletso ya lefu e tla thusa ba lelapa hore ba lelapa ba sekenne ba ya hodimo le tlase, ba ngongorehile. Hobane lefu ka nnete ke nako e hlokolosi. Ke nako e bohloko e leng hore ha wa ba tlameha hore batho banne ba utlwe bohloko kapa banne ba sokodiswe ke ntho tse ding tse ngata. Mme hape company tsena, ke nahana di tlameha di sebetse le home affairs kapa lefapha la tsena tsa selehae moo ba tla ntshang lengolo la mofu ka pelenyana. Ba etsa tse ding tsa dintlha tse ding tse tla hlokeha hona Lefapheng la sehalehae moo di be bobebe hobane haeba e le di-company tse yang moo ho bobebe hore ha e le motho kapa lelapa labo motho a hlokahetseng di moo. Hobane di nka nako, di nka nako, jwalo ka nako e nngwe matla ha a yo le nako ha e yo hore ba nne ba etse dintho tsa moo. Ho tloha moo, kamora moo di fane ka therapist ho ba lelapa.

Mme, retirement annuity ke tjhelete e leng hore o tla e thola ha o ha o ya phomolong ya moshwelella mosebetsing ona wa hao. Ke tjhelete esaleng o itshebeletsa dilemo tsena kaofela. Since, haesale ba ntse ba beha ba e beha, ba e beha. Mme jwale ha o so tlotla phomolong ya moshwelella tje ba tla o fa yona. O tla wena o tla ikgethela hore na o hloka e le matsebetsebe e le bokgothokgotho e le jwalo kaofela. Kapa o e hloka ka kgwedi le kgwedi, e tlaba hantle ka kgwedi le kgwedi ha e kena ho wena. Mme ha ho so ho thwe na o a tsamaya, kapa o a re siya fatshe le ba phelang, o tla kgetha ho ba bang ka tlung ka mona kapa ho e mong o mo ratang fela hore na ke yena tjhelete tseo e tlaba beneficiary ya tsona, kapa di tla tswela yena kapa ke yena e le hore o tla di laola hore na di tsamaya jwang ha o so le siyo. Mme melemo e teng e thusa ka hore na ha o. se o ile pension-ng o se ke wa sokola.